Hayi ababonakali ndawo, ababonakali ndawo ayiqhelekanga imidlalo ye-elektroniki, ayiqhelekelanga asiyazi andiyazi phofu mna uba yintoni, ingantoni ndiyavumelana ngoba naku mna ndingayazi uba yintoni, ibonwa phi, idlalwa phi.

Andinalo ke uluvo lwe-elektroniki which is e-sports ngoba andiyazi mna noba ngaba yintoni leyo, noba ibonwa phi, noba ibukelwa phi, noba ingantoni andiyazi uba ngaba mna yintoni leyo andinamfanekiso wayo uba inoba yintoni ingantoni.

Andinalwazi lwemdlalo we-elektroniki, andinalo ulwazi ngoko ke andinawuyazi uba ngeyiphi endinokuyidlala andinalwazi mna ngalo, ngayo ndiyaqala uva ngayo uba ngaba yintoni.

Ndicinga intoba ngaba inako uthathwa njengemidlalo yokwenyani, ngoba thina bantu banintsi asiyazi nokuba ngaba yintoni, sazi le siyibona kumabonakude thina uba ngaba yintoni. Asiyazi uba ngaba yintoni ingantoni ngoko ke bekufuneka uba iyavela siyibone siyazi siyibonisiwe siqhelanisane nayo njengoba sikwazi umbhoxo siwazi iyafuneka uba ikhe ityhilwe, ityhilwe ebantwini uba yintoni kanye kanye ingantoni.

Hayi, ndingabaxelela uba ngaba ayonto ilungileyo leyo umntu angayidlala ngoba ezi zinto ezi iinto zeevidiyo ezisezifowunini zethu hayi kulula uba singabelwa nezinto neemali zethu. Hayi, hayi ndingabaxelela uba hayi ba umntu makayicime loo nto hayi angayicima makayicime.

Ewe, ndingatsho uba yeyabantu abazizityebi ngoba bayakwazi bona uthatha imali bahambe baye kuzonwabisa nge-hobbies zabo. Abantu abahluphekayo abakwazi uphuma bahambe uba athi umntu uyahamba uyokonwaba uyokonwabela i-hobby, ukuyonwabela i-hobby yakhe. Ifana noba mhlawumbi i-hobby yakho kukubhaka kufuneka ube nemali yohamba uyothenga izinto zobhanka uzokwazi into yoba ngaba ubhakhe ibe iyihobby yakho ke leyo. Ngoko ke ii-hobbies zihamba noba unayo na imali yokwanelisa le hobby yakho unayo.

Mna into endonwabisayo kukupheka so ndingathanda uba nemali eninzi ndizithengele iimbiza, ndizithengele izitovu ndipheke, ndizithengele ukutya, ndizithengisele ukutya ndiyenze ne catering business.

Ewe, xa usenza into oyithandayo eza konwabisa uphila ubomi obupheleleyo ngoba iyakonwabisa le nto uyenzayo and kwaye ke ngoku xa usenza into ekonwabisayo ubomi bakho buphelele ngoba akukho nto ikukhathazayo wenza le nto uyenzayo oyithandayo uyazonwabisa ngoko ke uzawuphila ubomi obupheleleyo. Kunyanzelekile, kumelezekile ubomi bube njalo umntu akwazi ukwenza into ayithandayo aphile ubomi obupheleleyo ngento ayithandayo.

Ndithanda upheka, ndithanda upheka ngexesha lam lokuphumla nditraye ii-recipes kodwa ke iyafuna ke ifuna imali ngoba ke awukwazi utraya ezinye izitya ube ungenayo imali yothenga ukutya kwezi zitya ufuna ukuzi, ukuzi, ukuzi zama.

Hayi, andinoba nawo umdla, andinoba nawo umdla ayiyo mdlalo endingathanda ukuyidlala leyo andiyithandisisi. Andiyiboni uba izawundenzela ntoni okanye isakhamzimba sayo siyintoni, hayi andiyiboni ayiyonto ndinowuyihambela leyo ndinowuyenza a-a.

Hayi ayikho kwindawo endihlala kuyo kusebalungwini ngoko ke akukho nto yenziwayo abantu balapha bazihlalela ezindlini akho nto yenzekayo ngoko ke hayi ayikho. Mhlawumbi ndingathi ke mhlawumbi social gathering kuthethwe kodwa ke hayi hay ayikho.